Ee, ba e ja hantle hobane ba na le tjhelete, e ba e bolokileng for ho etsa ntho tse kang tseo. Nako entse ba sebetsa eo ya pension eno.

Ha ke na bonnete kapa dintlha tse felletseng tsa account ya maemo a jwalo. Ke sitwa ho hlalosa ka netefatsa kapa ka tsela e nepahetseng.

Ke ikutlwa ke le maemong a nepahetseng a ho nka life cover. Jwale ha kena dintlha tse felletseng. Ke ne ke kopa o nhlalosetse hore life cover ke eng, e etsa eng, le eng, e nka nako e kae hape ka kgwedi ke patala bokae. Ebile hape ke ka kgona hore life cover-eng eo di kenye ba leloko ba bakae.

Di-premium kapa di-insurance tsa lapeng, re di patala hantle hobane re nkile qeto ka ho etsa dipatlisiso, le hore re compare hore premium kapa di-plan tsa insurance tse tse re loketseng kapa tseo re ka kgonang ho di patala ka kgwedi, ke tse jwang.

Ke ka se mo kgothalletse ho kadima tjhelete mashoneseng. Hobane tjhelete ya mashonisa ha e molaong, ebile e ka motlela le ditlamorao tse mpe.

Bank-a e ke sebedisang ditjeho tsa teng di tlase ho feta di-bank-a tse tsohle. Hobane bank-a ha o bula account bank-eng ya ka o bula ho latela maemo a o leng ho ona. Ha o bule fela bank-a e nang ditjeho tseo o ba o behela ditjehelo tse tlase kapa tse lekanang maemo a hao a ditjhelete.

Tjhelete ya UIF hangata kgweding tsa ho qala e tloha e lekane. Empa nako ha ntse ya ho latela ka dikgwedi tseo o tlo e fumana ka yona e ya e theoha ha e sa tshwana le pele, e qetella e sa phethe mabaka a hao kaofela.

Lebaka le ka nketsang hore ke hane ho patala tjhelete eo, ke hobane ke tla e, wa, ke se na yona tjhelete kapa ke tloha ke balela ditjeho tse kapa tjhelete eo bank-a e hulang ka kgwedi le kgwedi.

Ha kena kutlwisiso kapa dintlha tse felletseng ka Lefapha la Lekgetho la SARS. Ke sitwa ho araba ka botlalo.

O tshwanela ho kgetha motho ya nang le kapa ya tlang, nkang boikarabelo kapa a kgetha motho a mo tshepang, a tsebang hore o na le boikarabelo ba ho tla hlokomela lefa la hae a boele a hlokomele le ba lelapa la hae.

tsela kapa mekgwa e ya ho tsetela kapa ho boloka tjhelete ka mehaleng, e bebofaditse batho haholo ka ho laola tjhelete ya bona. Ke a dumela.

Tjhehe, ha o so hlahelwe ke koduwa e jwalo. Batho bohle ba lelapa ba kentswe insurance-eng ka nako. Ho qobella kapa hona ho thibella koduwa tse kareng ena.

Ho romella motho ya naheng e nngwe tjhelete ka mobile banking app e na le ditlamorao. O tla tlameha ho hlokomela hore ha o romella tjhelete naheng e nngwe e na le ditjeho tse phahameng haholo. So, tjhelete a tla romela e tshwanetse e be ka hodima tjhelete eo a e romellang. Hape o tshwanetse a etse bonnete ba hore motho eo a mo romellang tjhelete ho yena, bank-a ya hae e sebedisana le bank-a ya naheng eo a leng ho yona.

Ha ke na ntlha kapa ntlha tse felletseng ka mobile banking app. Ke sitwa ho hlalosa ka ho nepahala.

Tjhe, ha ke so kene kapa ho iphumana ke le ka hara setokofela se jwalo.

O hloka hore o sebetse, o tshware tokomane ya boitsebiso, tokomane e batang tulo ya hao, tokomane ya mokgolo wa hao ya kgwedi tse tharo.